Abahlobo bam ndingabacebisa ukuba emgidini womtshana wam banxibe imibhaco kanye umntu anxibe isinxibo sesiNtu sakowabo ukuzobhiyoza nathi.

Kungokuba bafunda lukhulu kuba oomakhulu babanika uthando badlale indima enkulu katata babafundise nangobomi, babafundise nangendlela yokuziphatha kuba nabo oomakhulu babo babetshate nabantu abangamadoda.

Kungokuba abantu basezilalini bazikhusele ngokuba batyale izityalo ezomelezayo basebenzise amanzi kwaye yona imfuyo baye bangayivaleli ebuhlanti apho zilala khona baye baziyeke zizimele endle.

Iinkokheli zemveli ziye zijonge okwakusenziwa mandulo kude kudala phambi kokuba zithathe izigqibo ngoluntu zijonge nezinto ezenzeka ngoku eluntwini ezibachaphazelayo baze nezo ndlela zakudala ezazisetyenziswa ukunqanda loo nto eyenzekayo eluntwini.

Into endinokucebisa umzala wam kukuba, mzala, thatha umngqusho uwugalele epheyleni uwuhlambe, uwukhuphe amakhatshu. Wandule ukuthatha uwufake embizeni mzala. Ugalele amanzi abe manintsana ubeke esitovini ze ithi xa ibila mzala uzamise, umane uzamisa mzala ade atshe amanzi. Ingekatshi njalo imbiza xa iqala ukurhoxa, uphinde ugalele amanye amanzi okwesibini emngqushweni uphinde uzamise, uvale abile. Asokutshona lawo amanzi uwuve mzala, ukuba usaqinile uphinde ugalele amanzi okugqibela esithathu emngqushweni ubeke isitovu. Uthobe isitovu kancinci sibe kwizinga eliphantsi.

Ndicinga into emnandi kakhulu ngumvubo. Ewe wona ndiyawutya kwaye ndiyawuthanda, umnandi kakhulu umvubo kunako konke ukutya.

Ndicinga into yokubana abantu xa bebadala bayakwazi uzithathela izigqibo zabo kwaye uzokubona befuna icala lakulotata ikakhulu.

Ndicinga into yokubana ilobola inentsingiselo inkulu kakhulu kuba ibonisa into yokubana iqabane elo lam uzipepereshe liyandithanda kwaye libonisa ukubana undibona ndinexabiso kwaye ndihloniphekile ukuba angahamba ayohlonipha ekhaya, ahambe ayondicela ayokhupha iinkomo ezo zelobola azobe elobola ngazo.

Oku kuyichaphazela kakhulu inkcubeko kuba ulutsha alusayi kukwazi ukutya kwethu nenkcubeko yethu, alisayi kuva oko kutya kumnandi. Kuba kaloku lona ulutsha luzawube luqhele oku kutya kukhawulezileyo lokutya imihla ngemihla kwaye nenkcubeko iya kuye ilahleke kuba abantu baya kutshintsha ngoku batye ukutya okukhawulezileyo.

Ezi ndlela ziquka iinto ezinje ngoba kuhlonitshe ilifa lenkcubeko kwaye kuphinde kudityaniswe ilifa lenkcubeko kunye nelifa kunye nemithetho.

Ewe, ikhona into endingayithandiyo ngezithuthi zasemaphandleni iinto ezinje ngoba zona izithuthi ezo azikho semgangathweni wokuthutha abantu kodwa amagosa ezendlela ayaziyeka zithutha abantu. Kwaye uhlobo ezithutha ngalo abantu neempahla ayilulonga olusemthethweni oluya kuba yonke into ifakwa endaweni eyi-one. Xa benokubandakanyeka kwiinto ezinjengeengozi bangabulawa nayimpahla le yabo bayithengileyo apho edolophini.

Mna bahlobo bam ukutya kwesiNtu endikuthandayo kwesiXhosa ngumvubo. Umvubo umnandi kum kakhulu kunako konke ukutya esikutyayo.